Into engabangela abantu abadala eMzantsi Afrika bathandabuze ukufuna unyango kukungafumaneki lula kwamacandelo neendawo zokufumana unyango, ukufola ixesha elide kunye nokoyika kuba bengazi ukuba ziintoni ezi banyangwa ngazo. Ngamanye amaxesha nokungaphatheki kakuhle kubantu abasebenza esibhedlele, gxebe oomongikazi.

Ewe, ndicinga njalo kuba uluntu lwaseMzantsi Afrika luyazenza izinto izinto neendlela zokuncedisana nabantu abadala. Bayahlonipheka abantu baya basukela ezitulweni, kwiiklinikhi bayaqala kuhoywe bona, nakwiindawo zeenkonzo zikarhulumente kuthiwa abafoli. Nto leyo ibonakalisa ukukhathaleleka.

Hayi, ayibancedi ukufikelela kukhathalelo lempilo kuba le mali iphinda incedise ekuqinisekiseni ukuba bayaphila endlini, ukutya, imibutho, oomasingcwabane bonke bamele le mali. Kubekho abazukulwana nabantwana babo abangaqeshwanga ngenxa yezinga eliphezulu lentswelangqesho eMzantsi Afrika. Bonke bajonge kule mali yenkamnkam. Ngoku ayeneli ukuba umntu omdala ade abe kanti uyafikelela kukhathalelo lwempilo.

Utata ndingamlungiselela ngokuba ndiqinisekise ukuba igumbi lakhe ahlala kulo lihlala licocekile. Ndithi umhla nomhla nezolo ndiqinisekise ukubana ndiyamhlamba nokuba sele ehleli ebhedini ndimhlambe. Ndihlambe iimpahla nezinto zokondlula ibhedi yakhe, ndize ndizitshintshe kangangoko ndinako rhoqo. Ndilandelise ngokwenza ukubana utata ndimsa eklinikhi ukumane ayojongwa impilo ukuba ihleli kakuhle, isahamba kakuhle konke emzimbeni wakhe.

Kulungile ke mama kodwa ndiyacela uyicingisise le nto uyicelayo. Sisigqibo esikhulu noko esi, iya kuba ngathi sikulahlela izandla okanye siyokujula phaa kude singabantwana bakho. Kodwa ke iyawufuneka ubana sibize usapho lonke silubeke apha silucacisele ngesicelo sakho. Kona asizuba ngumqobo endleleni yakho nesigqibo sakho, futhi ke asizokulahla xa ulapho kwelo khaya labantu abadala. Sakutyelela ngamaxesha onke.

Ndicinga kuzawufuneka ukuba ugogo sibhale phantsi amaxesha akhe okutya siyazi ukuba emveni kokuba etyile usela iipilisi. Siqinisekisa ngokuba utya ngexesha elinye mihla yonke. Ukuba isidlo sasekuseni usitya ngo-eight, njalo xa egqiba kumele atye ukutya iipilisi zakhe. Njalo njalo nasemini nangokuhlwa. Ugogo kumele siqhelanise ke nokufaka iialamu kwiifowuni zethu ukwenzela ukumkhumbuza ngala maxesha.

Ndibona kuza kumlungela umama ukuba ayohlala kwikhaya labantu abadala kuba phaya kuhlala kukhona abongikazi abazamnceda ngamaxesha onke. Amaxesha eepilisi nawezidlo awatshintshi ayafana mihla yonke. Futhi banezinto abazihlelelweyo ukuze bazilolonge ngamaxesha okuzilolonga. Maxa wambi sikhe singabikho endlini kufuneke siye edolophini siyokwenza iingxaki zalapha ekhaya, umama angakwazi usela iipilisi okanye azilibale. Maxa wambi kuba asikho endlini for ukuba simphekele, ngoko ke phaa kuhlala kukhona abantu yeyona nto iza kumalungela leyo.

Kuye kubekho amarhe okuba abantu abakumakhaya abantu abadala baye kuthi kanti abahoyakali ngamanye amaxesha okanye ibe ngathi iintsapho zabo azibathandi ziyokubahlala phaa. Zizinto nje ke ezo, ngamampunge athethwa ngabantu, kuba ezi ndawo ziyabakhathalela abantu.

Ndingazama ukuba ndihlale naye phantsi utatomncinci ndimbonise, sibhale phantsi izinto amakasebenzise kuzo imali. Ndimbonise ukuba kufuneka atyile. Kuba engumntu omdala ezikhethele ubomi botywala andinoba sakwazi ukumnqanda kodwa ke ndizambonisa ukuba kubalulekile ukuba atye phambi kokuba abe kanti usela utywala. Ngoko ke kufuneka aqale athenge utywala , athenge ukutya bese uthenga utywala mva.

Ndingamcebisa ukuba le mali abe nohlelomali alubhala phantsi abhale ke ukubana imali enga uza kuyithi enga uza kuyithi, angasuke nje ayisebenzise nje nakanjani. Ukwenzela akwazi ukukwenza iingxaki zakhe, ukuthenga ukutya, azithengele nezo mpahlana apho ngelo xesha azidinga ngalo namayeza xa engaphilanga, abe nayo nentwanananyana encinci yemali azibekela ecaleni ayonge.

Ndingakhe ndifowunele kwabasemagunyeni, ndifowunele phaa phezulu ediphathimentini ndiqonde ukuba le nto inje ibangelwa yintoni. Ndizame ukuba ilungiseke futhi ilungiseke ngokukhawuleza kuba abantu bazawungawaseli kakuhle amayeza neepilisi zabo ngenxa yokuba bengazifumani ekliniki, nto leyo iyawubenza bagule kakhulu okanye babhubhe.

Ndingazama ukuba umama simlungiselele simbhalele ileta emthumela esibhedlele kwicandelo lezeendlebe apho ayawuthi ancedwe khona afumane i-hearing aid. Kujongwe kuqala ukuba le ngxaki yakhe yokungeva ingancedakala na. Kuba ngoku umntana uyabambezeleka akakwazi ukuba ngumntana, kufuneka ahlale inguye otolikela umamakhe ngexa apho umele uba uyahamba uyodlala.